INingizimu Afrika inezindawo zomlando ezicebile amasiko ahlukahlukene kanye nemvelo enhle kakhulu. Uma ihlela ukucela izivakashi zamazwe ngamazwe ngesikhathi zemicimbi yemidlalo. Kunezindlela eziningi eziphumelelayo zokukhuthaza amasiko nemvelo yayo. Ukusebenzisa ezemidlalo njengomgomo wokukhuthaza amasiko, izinhlelo zokuthuthukisa ukubambisana kwamazwe. INingizimu Afrika ingasebenzisa izinkundla ezinkulu zemidlalo njenge-World Cup, i-cup, i-African Cup of Nations, noma imicimbi ye-olympic, ukukhuthaza izinkulumo nama-promotions ahlobene amasiko. Ukukhuthaza umphakathi wezemvelo. INingizimu Afrika enemvelo ehlukile, engakhuthukiswa futhi inikeze izikhangiso phakathi kwabavakashi njengezikhangiso ezihlobene nemigwaqo emikhulu. Ukusebenzisa imidiya yamazwe ngamazwe ukuhlobisa amasiko. INingizimu ingasebenzisa iziteshi ezahlukahlukene.

Ukuze osemusha othanda ukudansa abambe izinzuzo ezivela okwabeleni ngamavidiyo akhe omdanso ezinkundleni zokuxhumana ngaphandle kokuphazamiseka kwezemfundo, kufanele alinganise kahle phakathi kokujabulela umsebenzi wakhe nokuziba nokubazisa kokucindezela kwezemfundo. Nazi izindlela ezingamsiza. Ukuhlela isikhathi. Kubalulekile ukuthi osemusha abheke imishanguzo efanele yezenzo zabo efana, efaka phakathi izifundo kanye nemisebenzi yezenhlalo. Ukusebenzisa izinhlelo zokuphathwa kwesikhathi. Kungaba usizo ukuphakamisa uhlelo lokuphatha isikhathi. Ukuzilolonga nokuphumula. Uhlangabezana nokucindezela kwezemfundo kubalulekile ukugwema ukucindezeleka ngokugcina ibhalansi phakathi kokusebenza kwezemfundo kanye nokusebenzisa ukuzilibazisa.

Yebo, izikole noma imiphakathi kufanele isize intsha ihlole izinto zokuzilibazisa ezidinga imishini ebizayo. Lokhu kungenzeka kube indlela efanele yokukhuthaza intsha ukuthi ibambe imisebenzi ezemidlalo, amakhono noma ubuciko bokuthuthukisa impilo. Ikakhulukazi uma imishini edingekayo ibiza kakhulu futhi ifinyeleleka kuphela abantu abathile. Ukuhlinzeka ngezinsiza eziphakathini kwezemfundo. Izikole noma umphakathi ingase ihlinzeke ngezinsiza ezidingekayo ukuze intsha inikeze amathuba alinganayo. Ngokwesibonelo, izikole zingahlinzeka ngemishini efanele ukuthuthukisa amakhono ezemidlalo noma ubuciko, njengama-laptops, amakhompyutha izinsiza zomculo noma imishini yemidlalo. Lokhu kuzokwenza kube lula kubafundi abasezinqolobane ezahlukahlukene ukuba bathuthukise izithakazelo zabo ngaphandle kokukhuthazeka ngemali.

Njengoba ngingeyena umuntu angikwazi ukuthanda izinto kodwa ngingakuthokozela ukuchazela umdlalo wamakhadi odumile. Isibonelo, i-bridge, idlala ngamaqembu amabili futhi kunezindlela eziningi zokudlala. Nakhu ukuthi idlala kanjani, iy'ngxenye zabadlali. I-bridge idlalwa ngabantu abane, bahlale phezu komunye nomunye. Isetshenziswa amakhadi angu-fifty-two, futhi abadlali bathole amakhadi amane. Isetshenziswa umdlalo uqala ngokuthi abadlali baphakamise izilinganiso, zifuna ukudlala isandla esiphezulu. Injongo ye-bridge iwukwenza imisebenzi ethile ngokubheja ukuthi kuzotholakala imiklomelo ethile phakathi kokudlala imiklamo. I-bridge iyindlela ye-strategy idinga ukunakekelwa kahle futhi isebenze kahle kumaphuzu okuphumelela emidlalweni yezenhlalo.

Kunezindlela eziningi zemidlalo ezikoleni abangazisebenzisa ukuze befundise abafundi ngazo. Maths Bingo, umdlalo wokubhalela izinombolo ezithile kumabhodi wokubonisa bese uqala ukufunda izibalo ezahlukahlukene. Twenty-four game, umdlalo lapho abadlali bephonsa amakhadi abe nezibalo futhi kufanele bebhale izixazululo ngamagama alula noma amakhulu. Human knot, abadlali babanjana izandla futhi kudingeka bahlengule izintambo zokuxhumana ngaphandle kokuphuma isixhumaniso. Escape room, abafundi basethwa umlando omfishane ofuna ukuthi basebenze njengamaqembu ukuxazulula izinkinga ukuze bephume. Le midlalo ithuthukisa izimfanelo zokubambisana, cabanga okuhlakaniphile nokuhola. imidlalo lapho umdlali edlala indawo noma umcimbi, futhi abanye abadlali kufanele bazi ukuthi uveza muphi umphumela.

Nazi izindlela ezithile ezingasiza. Ukuthuthukisa ukuzethemba. Kubalulekile ukuthi intsha ikwazi ukubaluleka komsebenzi wayo wokuzilibazisa futhi ibone ukuthi ukufunda, ukuthuthukisa noma ukudlala kanye kwehobhi yakhe akudingi ukuqinisekisa okuphakathi kwabanye. Isibonelo, uma umuntu ethokozisa abanye ngokudansa noma ukudlala umculo, kufanele azi ukuthi, ukuthi kube mnandi futhi akubalulekile ukuthi bonke abalandeli bakhuthaze noma bathande. Ukucabanga ngokuphelele. Ukuqonda izizathu zokugxekwa, abantu abazama ukugxeka kwi-inthanethi bahlala bekhona, kodwa intsha ingafunda ukuthi noma yimiphi imizamo yokuveza imibono ethile idinga ukuqonda. Ukucela ukusekelwa ngokwezothando. Ukuthola abantu abakuqondayo futhi abakuvumelayo umsebenzi wabo wokuzilibazisa unikeza intsha amandla okuncintanisa ngaphandle kokuzizwa iphutha.